Taba ena eka rarollwa ka hore, ke dumellana le taba ya hore motho o mong o na le tokelo ya hore a bina sefela se a batlang ho se bina, ka nako e a batlang ho se bina ka sona, eo ya hore batho tlamehetse ba utlwisise hore sefela ke sefela mme motho o tla se bina ka nako e nngwe le e nngwe ya ratileng ka sona, mme ha hona nako hore o tla kgethelwa hore o bine sefela tsa dithoriso ka nako mang kapa ka nako e feng. Motho o nale tokelo ya hore a bine ka yohle nako e nngwe le enngwe a e batlang.

Nkare tjhe pele pele, nakong tsa pele baetapele e ne le batho ba banna feela mme ha matsatsing ha jwale e se le basadi bongata mme ke nahana hore basadi, ha ba kgone ho rwala morwalo o ono rwalwa ke batho ba banna nakong tsa pele. Hobane, batho ba banna ba sebetsa ka boikwatlanyetso mme batho ba basadi ke bona ba sa etse mosebetsi o tswellang o yang pele. Ke bona ntse re emeng nqeng e le nngwe.

Ho hlaloswa ho thwe diphahlo tsa hae tsa kgale, di na le sila mme o reketswe tse ntjha hore a qale bophelo bo botjha, mme tsane tsa kgale di na le sila mme di a lahlwa kapa ba di tjhesa.

Ke tlo mo qala ka taba ya ho mo botsa hore na a ka kgetha, a ka be a kgethile lebitso lefeng hoja hothwe motho e mong le e mong o ikgethela mabitso mme o tla nkisa a totoba hanyane hanyane ho fihla ke mo botsa, hobaneng lebitso la hae e le Thabiso?

Ke nahana maikarabelo a monna ke ho beha papa ka tlung le ho sebetsa ka thata, a mosadi ke ho netefatsa hore bana le monna ba kgotsofetse ka nako tsohle mme ntlo e dula e hlwekile le papa e dula ele teng ka pitseng.

Molao o tshireletsa batho ba fuweng ditsha, eya ke a dumela le sena molao o hlokomela batho ba fuweng ditsha ka tsela ya hore, ditokomaneng lebitso la motho le hlahellang ditokomaneng ke yena monga setsha empa ha lebitso la hao le sa hlahelle ditokomaneng setsha ha se sa hao, hoya ka molao hore na setsha o se sietswe ke motswadi kapa eng empa ha mabitso a sa hlahelle ditokomaneng, setsha ha se sa hao, mme ha mabitso a hlahella, seo se bolela hore setsha ke sa hao.

Hangata bonkgono ke bona ba fang bana mabitso ana, mme mme wa ngwana a ba sa thabele lebitso lena. Jwale ha ho tloha dibukeng tsa boitsebiso mme wa ngwana a ba sa kenye lebitso lena hobane a sa le thabele.

Eya, ke dumellana le sena. Ntate moholo waka o ile a njwetsa kgale kgale hore ho bontsha ngwana kgwedi, ke ho mo bontsha hore ho na le kganya la bophelo mme sena se batla se le bohlokwa hlokwa haholo bophelong ba ngwana.

Ke sebedisa metsi a manyane haholo hore ke tle ke a boloke, hoba ho ya sekgoweng kwa ke hole haholo mme ke a boloka. Ke tsela kopinyana tse pedi ha ke hlapa mme le ha ke pheha, ke tsela kopinyana tse tharo hore mpe ke kgone ho ja hore re bone hore na sena se tla ba le tharollo na.

Moo ke dulang teng, ho sebetsahala tjena, mme ke a bo rate bona bophelo bo tjena, hobane ha motho a nketela, tlametse ke ye ke kgone ho netefatsa hore ke yena na, mme sena se thusa ka hore le ha di nokwane di batla ho tla di tlo kena ho tla ho senya ha di no kgona ho kena. Mme sena se tlo dula se beile lelapa laka le bolokehile ka nako tsohle mme se nthabisang haholo.

Motswalle ke o letsetsa tjena ke batla ho o qoqela ka monate o ne o le moketeng wa lenyalo, mme ho ne ho na le mefuta e mengata ya dijo jwalo ka di sushi, le di samoosa, mme ne ke qala ho bona lenyalo le tjena mme re bone le mefuta e mengata ya diaparo tse turuturu haholo, tsa ho tshwana le bo Gucci. Motho e mong le e mong o ne a thabile haholo mme re natefetswe.